Abantu abamotjhakalelwe makhaya wabo bangakghona ukubathatha bayobafaka ngeholweni ngokwesikhatjhana kuze bakghone ukubalungisela izindlu zabo.

Awa, akukho nzima ukuthola i-ambulance nasivelelwe yisimo esijarhekileko. I-ambulance nokho uyakghona ukuyifowunela ngo-phone yakho uhleli ekhenu beze barhabile ngesikhathi nje esifitjhani.

Esikhathini sanje imitholapilo iyaphisana ngemitjhoga le evikela i-HIV and AIDS. Okhunye godu umuntu angakwenza ukuzivikela esifeni lesi kukobana ahlale avikelekile lokha nakayokwenza umseme.

Ngombono wami ngicabanga bonyana abantu bemazweni amanye abangasebenzisa iinhlahla lezi ngilaba ababuya emazweni angaphasi kwe-Afrikha kodwana abamhlophe bona angiboni bonyana bangazisebenzisa njengombana benze abantu besimanjemanje bathembe bonyana izinto zesintu aziberegi, bathembe lezi zesimanjemanje kwaphela. Yingakho emitholapilo singayitholi imitjhoga yesintu sithola le yesimanjemanje.

Umbiko ungakhanjiswa ngeenkundla zokuthintana ezifana nabo-Facebook, i-WhatsApp kanye nezinye. Bese kuthi ebantwini abadala umbiko Ungafika ngomrhatjho njengoba bona kungasi kanengi baba nabomaliledinini njengelutjha.

Amalunga womndeni angathathwa ayokuhlaliswa endaweni ebulungekileko efana njengeholweni, bahlale lapho kufikela iindawo zabo zokuhlala zilunga.

Umthimuliso uyamsiza umuntu ukuthi avuleke iimpumulo lokha nakavalekileko.

Umkhumulamraba kusihlahla sesintu esisetjenziselwa ukwelapha.

Ukuthabulula umzimba kuqakathekile begodu kubalulekile kuwe woke umuntu. Abantu bembaji kungabasiza nokuthi bahlale bane-energy, bangakadinwa begodu bakwazi ukuba-active.

Awa nokho endaweni engihlala kiyo abakagcwali kangako abantu abathengisa iinhlahla zokwehlisa umzimba kunalokho siyazivocavoca. Sitjhinge ngejimini siphungule umzimba ngendlela elungileko.

Kubalulekile bona nawubona umuntu anamatshwayo we-TB umgijimisele ngemitholapilo namkha esibhedlela esiseduze. Ukuze akwazi ukuthola imitjhoga elungileko yokupholisa i-TB namkha yokuphila ngayo i-TB.

Abasebenzi, abasebenza ngabantu abalupheleko bangahlaliswa phasi bafundiswe ngeendlela lezi ezilungileko zokuhlala nabantu abalupheleko. Ngaleyondlela bazokukghona ukwenza umsebenzi wabo ngendlela elungileko begodu ekungiyo.

Abantu abanjalo bangathathwa bayokubekwa endaweni ebulungekileko kufana neholweni yomphakathi la azokulinda khona kobana indlu yakhe ilungiswe.

Inghana silisebenzisa lokha nasiphethwe mkhuhlani nokho, awa limtjhoga osiza khulu nawuphethwe mkhuhlani. Liwubetha umkhuhlani uphole.

Iye, abantu abasengozini yeenkhukhula bangathatha basiwe endaweni efana nesondo.

Awa, kubalulekile bona uthenge isihlahla e-chemist ayi emntwini ohlangana naye endleleni. Lokhu ukwenzela bonyana uqinisekise bona into oyithengako le isemthethweni begodu ikulungele.

Umlanga sihlahla sokupholisa amanceba lokha umuntu nakalimeleko.

Iye, yona ikhona imtjhoga yokwehlisa umuntu emzimbeni.

Isigenama siyafana nesikghopha, umuntu uyakghona ukusisela asiselele ukukulumaga indeni.

Iincimamlilo ngizo ekumele zifundise abantu emphakathini ngokutjha nokuvikela umlilo.

Awa, emtholapilo akube neenhlahla zesimanjemanje zodwa. Kuthi-ke imitjhoga yesintu ibe ne-chemist yazo zodwa. Lokhu ngikhulumela ngoba kesinye iskhathi iihlahla zesintu azirhelebhi uzokuthola kufuneka zesimanjemanje.

Kubalulekile bona umuntu obhubhele esibhedlela, umndeni wekhabo ukhambe uyomthatha. Lokhu ngikukhulunyiswa ngokobana abanye abavakatjhela iimbedlela baye bathi, babona izinto ezingabonwako ezifana neempoko. Awa, nokho akubi ziImpoko lezi ezitshwenyako banokuthi-ke iimpoko lezi ziyabasiza lapha nalapha. Kwesinye isikhathi uthola kungudorhodera namkha umhlengi ebegade aberega kuleso isibhedlela sekaphenduke ispoko asiza njengomuntu oberegako mhlokho.

Awa, angiboni bonyana kumkhumbulo omuhle loyo. Iinhlahla zesikhuwa azihlale e-chemist yazo, kanti kuthi lezi zesintu nazo zihlale la kufaneleko. Kuzakuthi-ke nakungasebenzi lezi zesikhuwa, bakhambe bayokuthatha lezi zesintu. Ayi godu ukuthi zihlangane zihlale endaweni eyodwa.

Imitjhoga yemgunyathi ayakalungi, ingabangela umuntu bonyana agulele futhi namkha alobe ubuphilo bakhe ahlongakale. Lokhu ngikukhulunyiswa kukobana imitjhoga le ayakahlolwa begodu ayisisemthethweni akwaziwa bonyana iyenzwe ngani. Ingakho-ke kubalulekile bona umuntu nakazokusela imitjhoga aqinisekise bonyana isemthethweni, angathathi imitjhoga nanoma ngiyiphi ayitholako ayiphiwa mumuntu endleleni.

Imitjhoga yesintu ngile esetjenziswa zinsangoma nabalaphi besintu.

Awa nokho, ngendaweni esihlala kiyo iinkhukhula akhange khezifike kodwana nginesiqiniseko sokobana nakungenzeka isehlakalo esifana naleso bangeza bafike ngokurhaba.

Awa, eqinisweni akusuye woke umuntu othola iinsiza enarheni yeSewula Afrikha. Lokhu ngikhulunyiswa kukobana abantu abahlala emakhaya, izinto lezi zikude nabo nemitholapilo yakhona isasogolasogola. Abantu basahlukumezeka abakghoni ukuthola nemitjhoga efaneleko.

Abantu abalupheleko abasakghoni ukuzenzela izinto. Ingakho kubalulekile kobana kube nomuntu ozobakhona akghone ukubasiza, abatjheje, abenzele izinto njengoba bona sebaluphele abasakwazi ukuzenzela.

Awa ngombono wami, angicabangi bona iinhlahla zesintu nezesikhuwa kumele zihlanganiswe zibe sendaweni yinye.

Awa nokho, ngendaweni yangekhethu iinkhukhula azifiki kodwana nginesiqiniseko sokobana nakungenzeka isehlakalo esifana naleso iinsetjenziswa zokufudusa abantu zingaba khona.

Sihlahla namkha mtjhoga osetjenziswa balaphi besintu neensangoma.

Iincimamlilo zingeza emphakathini, zifundise abantu banzi ngendawo lezo eziyingozi yokulumatha umlilo. Lokhu kungaqinisekisa kobana nasekuvutha umlilo, awa nokho umphakathi uyazi bonyana kufanele wenzeni.

Ngombono wami, ama-ambulance angangena kuhle eendaweni zemitlhatlhana ngale indlela. Indlela zingalungiswa ngalendlela yokuthi ikoloyi nayingenako ikwazi ukukhamba.

Ngombono wami, unobangela walokhu kukobana iindawo zemakhaya khona zisathuthukiswako.

I-TB ihluke ngombana iyisifo esingalaphekiko. Kunokuthi silapheke umuntu uyakghona ukuthatha imitjhoga ubuphilo bakhe boke ukuze agongobaze i-TB.

Isigenama sihlahla samakari ahlaza esisetjenziselwa ukwelapha isibabo.

Ikomo isilwane esihlala ekhaya. Ikomo uyibona ngombala onzima, o-brown namkha omhlophe. Ikomo inamaphondo neenyawo ezine.

Isirugulu sihlahla esibabako esisetjenziselwa ukupholisa amanceba.

Isihlahla ekungiso samambala siyabhalwa ngaphandle kobana lesi ngiso esemthethweni sinamatshwayo wakhona.

Ngombono wami, abantu abakhetha imitjhoga yesintu ngilaba ebakhuliswe ngesikade. Ingakho-ke bathembela khulu emitjhogeni yesintu kuneyesikhuwa. Awa nangambala abantu bekadeni bebaziphilisa ngayo imitjhoga yesintu begodu beyibasebenzela.

Ngombono wami, umraro kukuthi imali ayikho kuhle. Phela kuyabiza ukwakha isibhedlela.

Ungathi endaweni nabathumela abomakhambangendlwana babakhambise nabonogada labo abazokukghona ukugada yeke nakunjalo kuzakuqinikisekiswa kobana woke umuntu uphephile.

Into le ayingiphathi kuhle nakancani ngombana phela nagade iimbhedlela lezi ezakhiwe ngurhulumende zirerhe, nabo besizokubona ngabo baya kizo kodwana bayazi bonyana kunokuthize okutlhogekako lapha nalapha, yingakho bazikhethela ukuya eembhedlela zabo ezizijameleko. Kuthi thina-ke esinganayo imali yokubhadela iimbhedlela ezizijameleko, siziyele kiso leso isibhedlela sakarhulumende nanoma singaphathwa njani, sesibekezele ngombana sifuna usizo.

Salokhu kukobana umuntu ajeziswe nakenza isenzo esifana nalesi. Ukujeziswa okufana nokuthi aqothwe emberegweni namkha wehliswe umrholo wakhe, ngaleyondlela ngiyacabanga abantu bangathoma ukuthatha umberego wabo, bawuthathe kuhle, babone bonyana uqakathekile.

Ngombono wami awa, angekhe yaberega leyo ngombana kwesinye isikhathi umuntu uyakghona ukugula siphuthuphuthu, alo nase agula siphuthuphuthu uzokuya njani etliniga nangabe kufanele kufakwe isibawo njalo?

Kufanele kusole abantu besibhedlela ngombana ngiyacabanga bona ubayelelisile ngesimo sakhe kodwana akhange bamnake, bamatjela bonyana kufanele ajame umjeje. Ayikalungi indaba yokujamo umjeje, kufanele kuberegeke kuhle kukhambe msinya ngombana isimo sabantu asifani.

Kungombana eembhedlela zangeqadi ipatho yakhona ayifani neembhedlela zakarhulumende. Ihluke khulu kangangokuthi abantu bayazibalekela iimbhedlela zakarhulumende, bakhetha bonyana bakhambe bayokubhadela eembhedlela lezo zangeqadi, balandela ipatho yakhona.

Kuzibhedlela lezi ezibhadelwako, ezingasizo zakarhulumende.

Kungaba mbono omuhle ngombana umuntu angaze ajame umjeje omude esibhedlela, ajamele into engekho kanti-ke ukugula kwakhe akufuni isibhedlela, kuzifunela abadorhodere laba besintu.

Zidlula ngebelo ngombana la vane ziya khona kurhabekile.

Ngombono wami, ngicabanga bonyana bayahlala balinde ukubizwa la kutjha khona.

Awa, umberego omunye nomunye unejinifomu yakhona ukukhombisa bonyana uwela ngaphasi kwekhamphani leyo. Kuqakathekile bonyana umuntu omunye nomunye oberegako ambathe ijinifomu yemberegweni yakhe ukutshwaya bonyana uberegela ikhamphani leyo.

Kufanele ubabize umlilo nawumkhulu begodu ubona bonyana awa, sewungaphezu kwamandlakho.

Ngiyacabanga bonyana kunala babona khona.

Iye, ungalumatha. Nakunento engatjha kungalumatha bewuvuthwe umlilo, ubhebhedlhe ube mkhulu.

Ngombono wami, kungaqinywa masinyana njengombana zabe babonile bonyana kutjha kuphi, bawucime msinya umlilo ngaphambi kobana ubhebhedlhe uye phambili.

Kunezinye izinto ezihlala ngendlini, lezi ezirhelebha bonyana kucinywe umlilo nanoma ngingazi bonyana ngelimi lesiNdebele zibizwa bonyana yini kodwana kuqakathekile bonyana ikhamphani nekhamphani ibe nayo into leyo kuze nakuthoma kuvutha umlilo, bakghone ukucima ngayo, kuthi nakubhebhedlhako bakhona babiza abacima umlilo.

Ngiyacabanga ngokuqinisekisa bonyana la kuthelwa khona i-oli ekhambisa ikoloyi kuvalekile ngombana-ke phela i-oli ngiyo engenza bonyana kulumathe umlilo kube mlilo omkhulu nanyana nje nginganaso isiqiniseko kodwana ngombono wami ngibona bonyana kuqakathekile bonyana kuhlale kuvaliwe la kuhlala khona i-oli leyo.

Njengomphakathi ngicabanga bonyana singazama bonyana sithele amanzi la wethu abuya epompini, sizame ukusindisa abantu abangaphakathi labo, sibadose baphume.

Isizo lokuthoma engingalicabanga mina nange ngisesebujameni lobo, ngingafowunela i-ambulensi ngombana into yokuthoma, kubalulekile bonyana basiwe esibhedlela bakghone ukubatjhega bahlole bonyana umlilo lo akhange wenze umonakalo emzimbeni wabo, ngaphakathi nangaphandle.

Ngokwazi kwami, akukavumeleki bonyana umuntu athathe amagadango wokobana acime umlilo ngombana ngokwazi kwami, amanzi la eza neencimamlilo kunamakhemikhali abawafakako, ahlukile kuhlekuhle kunamanzi la wethu esiwathatha empompini.

Ngingamyelelisa ngobungozi bento ayenzako leyo ngombana nakungenzeka indlu yakhe itjhe, kuzoba yicala. Icala lokuthoma, kukobana weba igezi epaleni laka e-Eskom ngokungomthetho, akabhadeli igezi njengabanye abantu kunalokho, ukhethe bonyana ayebe and begodu lokho kuyicala elikhulu lokuthoma abe alenzile.

Iye, kubalulekile bonyana uhlale ulinde iincimamlilo njengoba bengitjhwile ependulweni yami edlulileko, amanzi wethu weempopini nala eza neencimamamlilo awafani. Kukhona okuhlukileko, yingakho kuqakathekile bonyana umuntu ajamele eqadi alinde iincimamlilo zizokucima umlilo loyo ngaphandle ngaphandle kobana yena athathe amanzi anawo azame ukucima. Kuyingozi khulu ngombana angagcina alimala ngokwakhe nomlilo lo ungabhebhedlha ube mkhulu, uqhubekele phambili kutjhe nala bengekhe kutjhe

Awa-ke anginalwazi elingako ngekoloyi.

Kufanele ube nesigudugudu sokucima umlilo ngebhadi angazi bonyana ngelimu lesiNdebele libizwa bonyana yini kodwana-ke igudugudu le engikhuluma ngayo ibonakala ngombala ebovu. Ikhamphani nekhamphani neenthuthi ziba nayo, iincimamlilo ziyabanikela abantu.

Kubaluleke ngombana bona abasakwazi ukuzenzela izinto ezinengi. Yeke, ukunande bahlolwa lapha nalapha, barhelejwa ngezinto, kuyabasiza njengoba bona bangasakwazi ukuzenzela izinto ezinengi.

Ngicabanga bonyana ubudisi bungaba khona laphaya abantu ababatlhogomelako laba bangazwani nabo. Ngombana-ke, esikhathini esinengi, abantu abalupheleko banokufuna izinto ezithile, ezinye uthole abangazifuni, bakuphelele nehliziyo laphokhunye. Ngibo-ke ubudisi engicabanga bona bungase bube yikinga.

Mina ngicabanga bonyana bangahlanganiswa, babekwe endaweni yinye.

Bangathathwa, bafundiswe bonyana umsebenzi lo wenziwa njani. Kufane nokobana bafakwe isikolo, la bazokufunda khona ngokunengi bonyana umsebenzi lo wenziwa njani.

ngombana kunomehluko phakathi kwabantwana nabantu abalupheleko, namkha ngithi abantu abadala. Yingakho-ke kufanele sihloniphane njengoba singalingani.

Awa, abafiki. Kuze uthole isizo letlinigi, umuntu kufanele akhambe ayokufika khona ngetlinigi.

Umraro kungaba kukuthi i-budget ayifiki lapho. Urhulumende-ke akahlali anemali njalo, ngombana ukwakha isibhedlela kufuna imadlana ebonakalako nokho.

Bangayikhambisa nabogada. Ngiyacabanga-ke nakunjalo, kungaba nzima bonyana kube nobulelesi.

Into le ayingiphathi kuhle neze, ngombana thina eembhedlela zaborhulumende, asilitholi itjhejo elifana nalezi ezitholakala eembhedlela ezizijameleko.

Mina ngibona bonyana kumbono omuhle bonyana umuntu nakenza into enjalo, bekabanjwe, umberego wakhe uphele. Kukwazi ukungena abantu abazimiseleko.

I-HIV kuyi-human immunodeficiency virus. Ibulwelwe obungalaphekiko. Kodwana uyakghona ukusela imitjhoga kuze uphile.

iza ngemva kwe-HIV. Yona ibizwa ngokupheleleko bonyana yi-acquired immunodeficiency syndrome.

Iyatholakala ngokusebenziseni iinalidi ezifanako. Ngelimi lesiNgisi zibizwa bonyana ma-injection. Iyatholakala nangomseme, lokha umuntu nakalala nomuntu onobulwele lobu.

Ngingamtjela bonyana akhambe aye emtholapilo, akwazi ukuthola imitjhoga ezomuphilisa. umuntu osela imitjhoga yakhe kuhle, odla kuhle, uyaphila isikhathi. Kuyaphileka nesifo lesi. Umuntu onesifo lesi, angeze wambona nakasela imitjhoga yakhe kuhle. Ikinga iba sekutheni umuntu alise imitjhoga yakhe. Ekuliseni imitjhoga yakho, kula uzigubhela ithuna.

Igadango lokuthoma umuntu efanele alithathe, kutjhinga ngemtholapilo oseduze naye, kuze bakghone ukumupha i-advice. Ngelimu lesikhethu ngingatjho ngithi iinyeleliso. Qeda-ke, bakghone ukumupha nemitjhoga yakhe, bamtjele nokuthi ayisele bunjani.

Bangaziphephisa ngokobana umuntu ahlale avikelekile nakaya emsemeni, umuntu atjheje bonyana akabambi igazi lomuntu onobulwele lobu. Ngombana nakungenzeka ubambe igazi lomuntu onjalo, kube nawe unenceba, ingakuthelela.

Ngombono wami, ngibona bonyana iindlela ezimbi lezo zemitlhatlhana, kufanele zilungiswe namkha zithelwe ihlabathi. Loyo kumsebenzi

Awa, angicabangi bonyana imijeje ingaphunguka. Nanoma-ke mhlambe imijeje iphunguka, kuzoba yikinga ekutheni umuntu nakanomraro ophuthumako, odinga umtholapilo ngokurhabako, uzokuya njani? Njengoba-ke kufakwa isibawo, isibawo leso efanele ulinde ngaso.

kusolwe abantu besibhedlela. Amanesi nabodorhodere, kanye nalaba-ke abakhipha ama-file. Ngombana bayambona umuntu lo bonyana uphathekile, kodwana abamnikezi itjhejo engabe uyalithola.

Kungobanyana eembhedlela zangeqadi, banetjhejo ukudlula eembhedlela zaborhulumende.

Iimbhedlela ezizijameleko kuziimbhedlela lezi la uthi nawuya khona, kube nemali oyikhiphako, ubhadele.

Iye, kukhona abantu ababhederisa ukuya kubalaphi bendabuko, kunokuthi-ke umuntu aye emtholapilo, namkha esibhedlela.

Ngombono wami angicabangi bonyana kufanele zifakwe. Ngendlela kungakhona, ngibona bonyana kufanele kuqhubeke kube njalo. Umuntu ofuna iinhlahla zesintu, aye la kuphathwa khona iinhlahla zesintu, ofuna ukuphatha iinhlahla zesikhuwa atjhinge ngemtholapilo namkha esibhedlela esiseduze naye.

Ezinye ngiyacabanga bonyana zingakulapha. Kuzokuya ngokuthi-ke, bulwele obunjani lobu ebuphethe umuntu loyo ngaleso sikhathi. Ngombana angeze zasebenza zoke. Kunezinye esisebenzako, kanti ezinye azisebenzi, kufanele uzihlanganise nalezi zesikhuwa.

Ngombono wami bangathi lapha nabahleli emtholapilo namkha esibhedlela, basajame umjeje wokungena, kube nomuntu munye ophisana ngephetjhana elitlolwe mayelana nento leyo, abafuna bonyana bafunde ngayo.

Awa, ngombono wami iinhlahla zesikhuwa ngizo ebazibeke phambili. Lezi zesintu, abantu abanalo ilwazi elinengi ngazo.

Ngurhulumende kuphela ongakwazi ukwenza lokhu.

Ngombono wami, iye kufuze ziphuthelwe njalo, ngendlela ehloniphekileko. Kodwana-ke ngesimanjemanje, angiboni bonyana into enjalo ingenzeka. Kunokuthi-ke kwenziwe njalo, ngiyacabanga bonyana zingafakwa emabhodlweleni, njengoba-ke basenza ngeenhlahla zesikhuwa.